Hi mavonelo ya mina ndzi vona swi fanerile ku tirhisa Wi-Fi hikuva Wi-Fi wa kota ku yi tirhisa u yi hakela hi n'hweti kambe data masiku lawa ya durha swinene.

Mfumo wa hina wu fanele ku vulavurisana na tikhampani leswaku va nga tlakusi xiboho xo durhisa ti-data hikuva swilo leswi swa durha mfumo wu fanele ku vulavurisana na vona leswaku hi kota ku xava hi ndlela leyinene.

data loko u ri muchudeni muchudeni wa kota ku hlayisa kumbe ku tirhisa data eka swa tidyondzo wa kota ku secha eka inthanete leswaku a kota ku dyondza a ya mahlweni kambe vubihi bya kona i ku tshama u ri fonini i ku vona leswi swi nga fambelaniku na dyondzo.

Cell C ndzi vona ku ri netiweke yo antswa hikuva yi chipile nakona ti-data ta vona ta kota ku xaveka.

Ku va ti xaveka na ku va ti ri na ntsengo wa le hansi nakona netiweke ya kona yi kota ku khoma hikuva leswi swa ndzi pfuna ku va ndzi hlayisa mali ya mina.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku ku va va kota ku yi fikelela a va endli xiboho leswaku data yi nga ha heleliwi hi moya nakona yi nga hundzeriwa hikuva ya durha.

Data ya Cell C hi leyi mina ndzi yi tirhisaka hikuva yi olovile nakona ya kota ku ni push-a ku dinga ka mina nakona ku va u fikelela ku yi xava u nga ti nghenela eka foni ya wena u dial-a star one four one kwalaho u ta kuma muxaka wo hambana wa ti-data.

Hi mavonelo ya mina leswi swi ta cinca misava hikuva swi olovisa ntirho nakona swi olovisa ku va vanhu va kota ku kuma information hi ndlela leyinene nakona hi ndlela yo hatlisa.

Mimpimanyeto leyi faneleke ku yi nghenisa eka AI i ku va vanhu va kuma information hi ndlela ya kahle nakona khampani leti ti tirhisaka yona ti kota ku endla swilo hi ku hatlisa.

Vutivi lebyi byi fanele ku va vana va dyondzisiwa hi byona xikan'we vana va dyondzisiwa hi tifoni hikuva sweswi thekinoloji yi le henhla swinene.

Leswi swi nga fanela ku va vanhu va kota ku ka va nga lawuriwi hi AI vanhu va faneleke ku tiva leswaku tikhampani to tarhi ti nga tshuki ti yi tirhisile hi ndlela leyo homboloka hikuva leswi swi ta vuyerisa vanhu endzhaka ku va vanhu va pfumaleka va ha ri hava mitirho.

AI yi kahle swinene eka vanhu hikuva yi nyika vanhu information ya ku helela nakona vanhu va oloveleka hi ku tirhisa AI vanhu va kota ku kuma leswi va nga swi tiviku.

Mimpfuno leyi ya ku tirhisa ti-chatbot na vapfuni va xiviri i ku va vanhu va kota ku hlangana nakona va kota ku vulavula va ri kule nakona leswi swa olova hikuva vanhu va kota ku fikelela leswi va kotaku ku swi fikelela eka siku rero.

Swa cinca swinene hikuva vanhu va kota ku fikelela swilo swa vona hi ku hatlisa vanhu va kota ku vulavula hi foni va ri kule na kule vanhu va swi kota ku tirhisa tibangi hi tifoni ta vona va tshamile emakaya.

Yi khumbe hi ndlela leyi vana kumbe machudeni ya swi lava leswaku ya endla swilo hi ku nakona va kota ku oloveriwa hi nkarhi lowu va tirhisaku chatbot.

Swilo leswi ndzi nga swi sirhelela hi ndlela leyi ku va ndzi kota ku seta password ku va ndzi kota ku tshama riqingho ra mina ri ri exikhwameni ku va ndzi nga share swilo swa mina swa le xihundleni na vanhu van'wana.

Swipfuno hi leswi ku va u tirhisa selulafoni na khompyuta u kota ku hatla u fikelela swilo information u yi kuma kahle vanhu wa kota ku wa fikelela va ri kule ma vulavula na hi foni wa kota ku ti endlela swilo swa banki u tshamile ekaya kambe xiphiqo i xin'we selulafoni hi yona yi onhaka tiko ra hina.

Munhu u fanerile ku va na selulafoni evuton'wini leswaku munhu loko a dingeka a kumeka eriqinghweni xikan'we emoyeni hikokwalaho munhu u fanerile leswaku a kota ku tivisiwa hi swilo leswi swi dingekaku swa xihatla leswi swi nga emergency.

Mimpfuno ya swona hi leswi hikuva munhu a kota ku kuma leswi yena a swi dingaka leswi swi endla leswaku munhu a oloveriwa siku na siku eka vutomi bya yena kambe swiphiqo i swin'we swilo swa durha nakona munhu a nga koti ku tirhisa swilo hi ku olova.

Xivangelo ku nga va ku ri hina vanhu hikuva ha tsandzeka ku ti endlela swilo tiselulafoni to tala ti suka ematiko ma le handle hikokwalaho loko ti fika eAfrika-Dzonga ti fika ti ri na purayisi ya le henhla.

Tikhampani to tala tiselulafoni ta vona va tikuma ematikweni ma le handle hikokwalaho loko ti nghena laha eAfrika-Dzonga ta chajiwa ku ya mpimelo wa tona ta SARS.

Ina nxavo wa data i xirhalanganyi swinene hikuva data ya durha nakona van'wani vanhu a va koti ku yi fikelela nakona loko u ri na yona ya expire yi nga se hela.

Mina ndzi tala ku xava data ya Cell C hikuva Cell C yi chipile swinene, Vodacom na Cell C yi hambanile hi mintsengo ya minxavo ya tona ya ti-data.

A ndzi titwi kahle loko swi ri tano hikuva data ya durha swinene nakona yi va yi tele loko yi expire-a hikokwalaho tinetiweke ti fanele ku lulamisa xihoxo lexi.

Mina hi n'hweti ndzi tatisa kanharhu data ya mina hikuva a ndzi swi fikeleli ku xava data ya n'hweti hikuva ya durha swinene ya Cell C.

Data ya tiselulafoni i data leyi yi ku pfumelelaka leswaku u nghena kwihi kumbe kwihi ku nga va ka swiyenge swa swa mabulu kumbe xiyenge xa inthanete u researcher kumbe ku lavisisa vuxokoxoko.

Mina a ndzi ta wisa kumbe ndzi endla leswaku TokTok ndzi nga ngheni nakona ndzi nga tlangi tinsimu hi data leyi.

Leswi swi hikuva Wi-Fi yi yi chipile swinene nakona wa yi fikelela ya last-a kumbe ku fikelela n'hweti yi kondza yi hela kambe data ya expire-a nakona ya durha.

Mina loko ndzi nghena ka WhatsApp a ndzi pfuli switetasi swa vanhu leswi swi katsaka tivhidiyo nakona a ni tlangi tinsimu kumbe ku nghena ka social media ndzi tlanga tinghoma kumbe ka inthanete.

Leswi swi na nkoka ku va un'wana na un'wana a fikelela ku xava kumbe ku va na data leyi xavekaka hikuva hinkwerhu ha swi kota ku kumana eriqinghweni xikan'we ha swi kota ku nghena ka inthanete hi researcher leswi hi swi lavaka.

Tindlela ti tele swinene u nga ti sirhelela kumbe ku antswisa ku nghena eka YouTube u tlanga tinghoma nakona u nga endla leswaku TikTok u nga ngheni eka yona hikuva ya heta data swinene.

Loko data yi durha swinene kumbe nxavo wu ri le henhla leswi swi endla leswaku swichudeni swi nga koti ku fikelela tidyondzo swa tona a swi koti ku endla ti-research nakona a swi koti ku nghena ka inthanete hi mhaka ntsengo wa data.

Loko va nyika nhlayo yo hambana va endlela leswaku munhu un'wana na un'wana a kota ku fikelela la a kotaka ku xava kona hikuva ku na data leyi munhu a xavaka yi va ya siku kutani ku va na leyi yi endlaka leswaku yi va ya n'hweti.

Lexi xi lawulaka xiboho xa vanhu i ku fikelela kumbe nxavo wa data loko wo durha vanhu vo tala a va fikeleli ku xava data nakona swi va swi va durhela swinene.

Nxavo wa data loko wu durha vanhu a va swi koti ku fikelela ku nghena ka inthanete va researcher kumbe ku lava information ya vona leswi swi endla leswaku vanhu vo tala va nga xavi data yo fikelela.

Lexi xi nga kucetelaka ku hlawula ka mina eka vaphakeri i ku va data yi xaveka hi ntsengo wa le hansi nakona yi nga hatli yi hela.

Hi ku vona ka mina leswi swi endlaka leswaku data yi durha eka tin'wani tinetiweke i ndhawu leyi mabindzu ya nga le ka mona xikan'we na mali leyi va yi hakelaka vona n'hweti na n'hweti ku nga va ya rhente kumbe ya ndhawu.

Swi na nkoka hikuva wa swi kota ku tiva siku leri data yi nga ta hela hi rona nakona u ta kota ku xava yin'wana kumbe u swi tiva leswaku hi siku ro tani u fanele ku xava data hi yin'wana leswaku airtime yi nga dyeki loko u ri na yona efonini.

Mina lexi ni nga ta xi endla ndzi nga hotspot-a vanhu kumbe ndzi nghena ka YouTube ndzi tlangela tinghoma ndzi karhi ndzi vona na tifilimi.

Vaphakeli va data va nga antswisa mixavo ya vona eka migingiriko ya vona hikuva data ya durha swinene hikwalaho leswi swi nga pfuna swinene.

Ku engetela data ya mina i ku xava kumbe ku ngetela data ya mina eka riqingho kumbe eka network ya mina leswaku data ya mina yi nga heli hi nkarhi walowo leswi u nga swi endla loko ku hela n'hweti kumbe loko n'hweti ya ha ri exikarhi.

Ndzi nga ku eka malume data wa yi tirhisa ka social media nakona wa endla leswaku u nghena eka inthanete u kota ku secha swilo hi ku olova.

Leswi swi vangiwa hi ti-service providers ku va va gonyisa mitsengo ya vona na loko va hakela vatirhi na loko va hakela rent laha va nga ha rent-a kona muako wa vona.

Mina ndzi nga ku data ya durha swinene nakona matirhiselo ma data eka nkarhi lowu ma le henhla swinene hikokwalaho vanhu a va koti ku wu fikelela.

Swilo leswi u nga swi endlaka eka riqingho ra ku tirhisa data u nga ti nghenela eka social media u nga ti tlangela tinghoma u nga ti vonela tifilimi xikan'we no ti hungasela hi data.

Swilo leswi munhu a nga kotaka ku swi fikelela hi ku tirhisa data i ku nghena ka social media a nga fikelela ku vulavula na vanhu va ri kule ku tihlanganisa na maxaka kumbe ku endla ntirho.

Ina data yi hambanile swinene na matirhiselo ya Wi-Fi hikuva data u tshama u kha u xava nakona yi hatlisa yi hela kambe Wi-Fi yi na unlimited.

Ku pfaleriwa ka data hi ku va u nga koti ku tirhisa data leyi u nga u nga na yona eka riqingho ra wena nakona a wu fanelanga leswaku u yi tirhisa.

Ina, ku na ku hambana swinene hikuva ti-network leti ti hambanile nakona a ti tirhi hi nkarhi wo fana five G yi tirha hi xiyimo xa le henhla nakona yi hatlisa ku dya data.

Ina, ku bela riqingho hi vhidiyo yi tirhisa data yo tala hikuva ku va ku ri swifaniso leswi swi humaka nakona data yi famba hi ku hatlisa ku tlula loko u tirhisa rito lerinene.

Tihakelo leti fihliweke u fanerile u ti tiva hikuva n'hweti na n'hweti u ta hakela mali muni nakona vhiki na vhiki u fanerile ku humesa mali ke.

A swi na nkoka leswi a swi fanelanga ku va kona hikuva loko data yi nga se hela munhu u fanerile leswaku a ya mahlweni a yi tirhisa leswi swi ta endla leswaku vanhu va nga tikiseleki.

Malume ku va u xava data swi olovile swinene hikuva wa endzela nambara leyi u nga ta xava data eka yona u nga endzela Vodacom laha u nga ta ba nambara leyi va nga ta ku nyika yona leswaku u xava data u nga swi kota ku ti xavela data ya wena u tshamile ekaya.

Nkoka wa ku xava mobile data i ku va u kota ku ti tsalela swa swikolo u nghena ka inthanete u tihlanganisa na vanhu hi social media leswi swi na nkoka swinene.

Mina ndzi kota ku xava data leyi ndzi yi tirhisaka vhiki leswi swa ndzi olovela hikuva vhiki na vhiki na swi kota ku xava data leyi ndzi yi tirhisaka.

Ina swi kona ku nga va ku ri na Whatsapp ticket kumbe ku nga va ku ri swin'wana na swin'wana leswi munhu a swi tsakelaka wa kota ku xava Facebook data wa kota ku xava data ya YouTube.

Ku va data ku va data yi nga tshami nkarhi wo leha eka cellphone i mpimelo lowu ti-service provider ti nga wu pima ku na data leyi hatlisaka swinene leswi nga ri ki kahle.

Ku vona ka mina swilo leswi swa fana hikuva data yin'we nakona u yi tirhisa swilo swo fana u nga endla leswaku n'hweti na n'hweti u kota ku hakela data nakona u nga endla leswaku n'hweti na n'hweti u kota ku hakela kumbe ku xava data.

Ina, hikuva data leyi a yi pimewanga kumbe ku vekiwa leswaku u fanerile ku yi tirhisa hi ndlela leyi u nga yi tirhisa nkarhi wihi kumbe wihi.

E-e, VAT a yi katsiwanga eka nxavo wa ku engetela data kambe loko u xava airtime va yi katsa.

Ku va u hunguta ku tirhisa ka data ya wena u nga tshama u timile loko u nga ha ri bizi yona nakona u endla leswaku ti-video u nga cheki kumbe ku tshama u ri ka YouTube.

Ku va u top up-a eka tiko rin'wani u nga endla international cellphone kumbe u endla leswaku u xava airtime leyi yi nga ta fikelela ku yi chela eka tiko rero.

Ina, ti-top ups ti nga siveriwa eka vana mutswari a nga endla matshalatshala yo va a ti sivela a nga dyondzisa vana leswaku leswi a swi pfumeleriwi.